Rona re apara diaparo tsa ma-Zulu. Diaparo tsa setso tsa ma-Zulu tse di neng di dirilwe ka matlalo a diphologolo mme di kgabesitsweng ka dibaga tse di raraneng. Di fetogile ka ntlha ya bophirima. Ka diaparo tsa segompieno tse gantsi di neng di dirisiwa le dipopego tsa maitirelo lefa dilo tsa setso tse di jaaka ditlamelo tse di na leng di baagi le mefuta e e rileng ya diaparo di santse di aparwa ka nako ya meletlo ya setso. Le ka mabaka a tshwantshetso.

Ee, diaparo tsa setso di ka aparwa ko conference-ng mme go botlhokwa go akanyetsa molao wa go apara wa conference le maemo a tiro ka kakaretso.

Moaparo wa setso wa basadi o ke akanyang gore o montle ke sari ya kwa India. Sari ke seaparo se se sentle ka se se dirwang ka lesela le le farologaneng. Se dirilwe ka lesela le le leele le le iphuthetsweng sentle mo mmeleng ka ditsela tse di farologaneng.

Tlwaelo ya setso ya ma-Zulu ya basadi ba ba sa nyalwang ba ba aparang diaparo tse di khutshwane tse di seng thata le go bontsha letlalo. Ke tlhotlheletso ya setso mme ga e dire gore bašwa ba segompieno ba apara diaparo tse di khutshwane go na le e emela tsela ya setso e e neelang ruri ya go supa maemo a bošwa le go amogela mmele wa sesadi.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dibaga tsa mo molaleng di dira jaaka puo e di bua ka setso sa batho ka go bontsha dingwao mekgwa le bošwa jwa bone ka mekgwa e e rileng mebala le dipopego. Dilo tseno di bontšha dingwao le ditumelo tsa batho ka go bontšha ka fa ba anamang ka teng le bodumedi. Maemo a bone mo setšhabeng le dipego tsa hisetori. Di bopa tsela e motho a lebegang ka yone ka go dira gore motho a kgone go itlhalosa ka tsela ya gagwe le ya batho ba gagwe.

Seaparo se se sweu se tšhwantšhetsa boitshepo go simolola dilo sešwa. Tšholofelo ya go nna mmogo botshelo jotlhe le go fetoga ga monyadiwa go tswa mo go nneng a sa nyala go ya go nyalwa.

Diaparo tsa setso tsa Batswana di ne di dirilwe ka matlalo a diphologolo le bobowa mme moragonyana ke masela a a tshwanang le a gatisitsweng ka sejeremane le seshweshwe. Dilo tseno di ne tsa tlhophiwa ka ntlha ya gore di ne di le teng mo tikologong ya lefelo leo le ka ntlha ya gore di ne di kgona go bontsha maemo a motho mo setšhabeng jwa gagwe le dingwaga tsa gagwe ka diaparo tse di rileng dikai tsa moaparo wa batswana di akaretsa tshega seaparo sa banna mosese seaparo sa basadi le khiba.

Kamano e e fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke e e maatla ebile e raraane. Ka diaparo e le sediriswa se se maatla sa go tlhalosa setso. Go tlhomamisa boitshupo le go fetisa ngwaoboswa diaparo di bontsha dilo tse di botlhokwa mo setšhabeng dingwao le histori, mme gape di tlhotlheletsa wa ke fashion-e ya lefatshe lotlhe. Metswedi ya tshedimosetso le dilo tse motho a di tlhophang kamano eno e letla basadi go tlhalosa ditumelo tsa bone.

Diaparo tsa setso le di fashion-e tsa segompieno di ka kgona go nna mmogo mme di a dira mme di fashion-e tsa segompieno gantsi di tlhotlhelediwa ke ngwaoboswa ya setso go dira diaparo tse di sa tshwaneng le tse dingwe tsa segompieno tse di le dilo tse dišwa.